Mushonga u no fhedza zwivhungu kha musini kana tsimuni, ndi Borax wo i ṱanganisa na swigiri. Wa mbo ḓi ṱusa lebula ḽithihi lwa Borax na malebula mararu, u tshi fhedza wa mbo ḓi zwi ṱanganisa na maḓi. Ṱanganisa, u dzhia zwigoḓelo zwiṱuku wa mbo ḓi zwi phaḓaladza tsini na bulasini, tsini na migodi ya zwivhungu.

Vhalimi vha kale vha ṱangana na ya u thoma khaedu ya vhalimi, ndi thekinoḽodzhi. Tshifhinga tsha zwino thekinoḽodzhi ndi yone yo rulaho phanḓa, nahone thekinoḽodzhi i ṱoḓa tshelede misi yoṱhe. Vho vha vha tshi ḓi limela kana vha vhidza dzi donngi dza lima. Nahone vho vha vha tshi ḓi sheledzela tsimu dzavho, zwa zwino hu na mitshini i no lima na u sheledza. Vhalimi vha kale zwi a vha konḓela uri vha kone u shumisa mitshini.

Vhalimi vha kale vha ṱangana na khaedu, ya u thoma khaedu ya vhalimi ndi thekinoḽodzhi. Tshifhinga tsha zwino thekinoḽodzhi ndi yone yo rulaho phanḓa, i ṱoḓa tshelede misi yoṱhe. Kale vhalimi vho vha vha tshi kana vha vhidza dzi donngi dza lima, nahone vho vha vha tshi tsimu dzavho. Zwa zwino hu na mitshini ino lima ngei dzitsimuni. Vhalimi vha kale zwi a vha konḓela, u shumisa mitshini ya tshizwino.

Mutsho wa zwino vho fhambana na wa kale, zwa zwino yo shanduka. Ndi ngazwo zwiḽiwa zwinzhi zwi tshi ḓura a u tshavha wone.

U tshi funa u fuwa ostrich, u khou tea u ya, na ndungelo ya uvha murwa wa dziphukha, nga uri ostrich ndi phukha ine i na tshelede nga maanḓa. Nahone ndi phukha ine a i wanali gai na gai.

Vhalimi vha tea u thivhela u nga u shela manyoro vha tshi fhedza u.

Mavu a Afrika Tshipembe o fhambana, ya kale yo tanganelanaho ya geology, kilima kwamea vhathu. Vhathu vha u thoma vha mvelele ndi wana vhasan na Khoi Khoi, vho vha vha na mavu ngeno nga murahu vhalimi vha Afrika vha tshi khou ita zwa u ḓi.

U engedzea zwiḽiwa zwoṱhe zwine zwavha hu tshi vhonala zwi zwavhuḓi, zwi ngavha na masiandoitwa a vhuḓi kha vhuḓi ha zwiḽiwa. Naho zwiḽiwa zwine zwa vha uri zwi ita uri hu vhe na zwiḽiwa zwo fhambanaho na zwine zwa swikeleleya. Zwa dovha zwa ita uri huvhe na zwiḽiwa zwine zwa vha u imo ha fhasi, zwine zwa vha uri zwo bveledziwa. Na u vhulungwa zwinzhi, na u xelelwa nga fushi, na zwine zwa kwama vhundeme ha zwiḽiwa nga u.

U ṱhogomela dzi ṋamana, u thoma u iṋea zwiḽiwa nga u ṱavhanya nga khoḽostrum. Namana i dzule itshi khou fhisa na u oma, na u i ṋetshedza tshikelelo tsha maḓi na zwa ṋamani. U lavhelesa na u ṱoḓa thuso ya dokotela wa zwifuwo arali zwitshi.

Mavu ndi a ndeme vhukuma kha vhalimi vhane u thoma sa vhunga a tshi vhumba muthe wa u mela zwoṱhe, na u bveledza nga u angaredza. U pfesesa na u langa mutakalo wa mavu ndi zwa ndeme bvelele, zwi kwama zwoṱhe ubva kha mbuyelo ya u bveledza zwithu zwine zwavha uri zwo ku.

Vhaswa vha muvhunduni wa hafhanoni hune nda dzula hone, vha vhona zwi zwa ndeme nga nṱhani ha uri.

Ndi nga mu kaidza uri a songo tsha tambela.

Tshumisano ya siani ḽa vhalimi yo fanela, ngauri iya vha thusa nga mahala, a i badelisi. I ya thusa uri u hulisa bindu ḽau.

Vhulimi ndi muṱoḓo wana ndi si, nga nṱhani ha vhalimi na u shuma havho nga maanḓa, ri kone zwibveledzwa zwiswa, zwifuwo zwa maimo a nṱha, zwibveledzwa zwa mafhi, na thoro, na zwiṅwe zwine na zwi takalela. Zwi thoma nga u muthu ane a khou ṱavha, u fuwa, kana u kaṋa zwine zwa zwa ndeme. Arali hu si na vhulimi, dza mavhengele ashu a zwiḽiwa, dzi ḓovha dzi sina tshithu, na resturant dzine ra dzi funesa, dzi ḓovha dzi sina zwi, dza zwi ṱoḓa. U itela u ita zwiḽiwa zwa.

Nḓila dzo ḓoweleyaho dza u thivhela malwadze dzi katela u ṱhavhela, u langa zwikhokhonono, fushi ya maga a fha yo security na u ṱhogomela fhethu.

Vhulwadze ha milenzhe na malomo, ndi vhulwadze vhu fhiriselwaho kha vha i sairi vhune ha fhuka zwine zwavha na zwi hone zwo fhambananaho, kholomo, nguluvhe, nngu, na mbudzi.

Phambano khulwane kha lukanda dza hayani dzine dza fuwelwa ṋama na dzine dza fuwelwa u bvisa lukanda. Zwi vha zwi kha nḓivho ya khuhu dza hayani kanzhi dzi dzi a fuwiwa uri dzi kone u hula nga u ṱavhanya. Ṋama zwine zwa ita uri huvhe na lukanda Lutete wa u ṱavhanya, u hula na khonadzeo ya dzi na makumba dzi ngo Uri a dzi ngo bveledziwa. Khuhu dzine dzavha uri dzo fuwi khetheaho uri dzi kone u bvisiswa lukanda, kanzhi dzi vhofha nzie. Dzi ngavha dzo no, dzi na lukanda lo lwa vha uri lukhwa, dzi a shumiwa uri dzi kone u vhulunga zwoṱhe, lwa tshipiḓa tshithihi.

U bika ṋama a si nga lwa tshifhinga tshilapfhu, fhedzi zwi ngavha maano a u vhulunga. U bika nga maanḓa musi zwo nḓila dzine dza nga u omisa, u bvisa vhutsi kana u vhe, zwi nga engedza vhutshilo ha ṋama nga u fhungudza na u vhulaya zwitzhili. Naho zwo rali, a zwi iti uri zwithu zwi kone u vhulungea lwa tshifhinga.

Artificial insemination kha zwifuwo zwi katela u vhea mbeu kha nḓila ya u beba ya tsadzi, hu tshi khou mvela. Ndi thekhinikha ine ya kha zwifuwo nahone u ḓovha yavha na mushumo kha u zwine zwa vha khomboni.

Vhalimi vhaṱuku vho sedzana na fhedzi, thikhedzo na tshanduko zwinga imeya. Ezwi zwi katela tshi khuwelelo ya vhu gidi shumiswa na mbekanyamushumo dza thuso ya . Na u ṱuṱuwedza vhuṱumani vho khwaṱhaho ya ha makete na itele a mvelele dzaho. Zwihuluhulu u gudiswa thangi dza musalauno dza u lima u swikelela zwine zwavha uri zwo ya u ḓura, nazwo iteaho, na thikhedzo ya masheleni nga kha magavhelo, zwi nga ṱuṱuwedza mveledziso na mbulayo.

U fuwa khuhu dza u rengisa zwi disa khaedu lwana na u langa u bvelela ha malwadze, u langa u tandulula khombo dza bio security, u shandukiswa ha makete. Zwinwe hafhu mbilaelo dza, tshikatelwa na u langa mathukhwi na u langa tshika, zwi ṱoḓa ṱhogomelo ya vhuronwane vhu na tswikelelo yo eḓena yo makete na u phaḓaladza ha nḓila ya vhuḓi, na zwone zwithu zwa ndeme zwine zwa fanela u dzhielwa.

Nga tshilimo nga kona u ṱavha miroho uri iya khwaṱha sa kale. Spinatshi na miroho yo fhamba, sa kherotsi, na radishes, zwi a kona u shuma kha muvhuso une wavha uri zwinwe zwi a kona u bvelela kha murotholo wa, u tshi nga engedza dziṅwe dzi green na maṱari dzine dza nga action greens, na dzone dzi a shuma zwavhuḓi nga tshifhinga. Tshiitisi tsha uri hezwi zwimelwa zwi vhe zwavhuḓi, uri zwi a kona u konḓelela phepho, na u vhuyelwa kanzhi zwi a ḓifha na u ḓifha.

Vhalimi vhaswa vha nga mavu na masheleni. Pfunzo nga ha maitele a uri aya bveledzisa, na mbekanyamushumo dza u vha thungo na u langa khaedu dza u thoma, na u londota bulasi ine ya bvelela, nga maanḓa musi hu tshi khou sedziwa kha mutakalo.

Madamu ndi a ndeme kha vhulimi, a shuma sa zwi sima zwa maḓi zwine zwanga bviswa nga nḓila ya u itela u sheledza. Nga maanḓa kha gomelelo ḽine ḽa ṋaṋiswa nga tshanduko ya kiḽima. U fha tshikho tsha maḓi tshine tsha vha uri tshiya, zwine zwa tendelwa u bveledziswa zwimela zwine zwa vha uri zwo linganela na u fuwo.

U sa ḽa zwiḽiwa zwa nga matsheloni a mutakalo wa vhashumi, sa musi zwi tshi shumbedzisana na fhambana fhambanaho dza mutakalo dzine dza bveledza kha tshi kha tshileme tshaṋu. Mutsiko, cholesterol ya malofhani, insulin na zwiṅwevho. Ḓuvha ḽi a zwiḽiwa zwo khwaṱhaho zwi anzela u sika mvelelo dzine dza, kha maanḓa muhumbulo na muhumbulo. Ngeno maanḓa fhedzi u itela u shuma nga u fhisea, muhumbulo wa vhuḓi u itela u ḓi pfa u khwine. Musi u kha, u nga ita mushumo ya u nga nḓila.

Ee ṋawa ndi zwiḽiwa zwine zwa nga shumiswa nga nḓila dzo fhambanaho, zwiṅwe kha hashu ndi zwavhuḓi u dzi ṱavha nga tshilimo na dziṅwe tshaka dzine dza vha uri dzo tea u ṱavha nadzo.

U khetha mavu ane a vha uri a ya kona, ane a vha uri a na muṱavha waḽo wa lugisela vha uri ho ḓala mbeu, u tshi khou vhona uri a hu na, u fanela u lafha mbeu nga u saathu u ṱavha, u ṱavha mbeu ine ya vha uri yo faifi u swika kha thuu poindi faifi, sevene poindi faifi senthimitha kha lushaka lwa mavu na tshikhala tsha thene to fifitini kha zwimela kha dzi rou dzine dza vha uri dzo fhambana. U mela zwi dzhia maḓuvha a a sumbe u swika a fumi na u hula havhuḓi zwi vha hone kha ḓuvha ḽo vha na mufhiso une wa vha uri wo linganela.

Ndi takalela tshipinishi nga ngomu gadeneni yanga.

Ye nda i ṱavha ya mpha khaedu ndi rosemarry, dzi a fa nga u ṱavhanya nga mulandu wa musi dzo no thomiwa, dzi ṱoḓa ṱhogomelo, dzi ṱoḓa u sheledziwa fhedzi tshifhinga, dzi ṱoḓa uri uri u bvise maluvha o fhe . Ndo balelwa nga tshifhinga dza mu .

Ee vhurotho ho itwaho nga gurowu hu nga vha khetho ya mutakalo, vhurotho ha gurowu yo fhelelaho itwaho nga ṱhodzi yoṱhe ya gurowu nga u tou. hu na pfhushi nnzhi u fhira vhurotho vhutshena vhune ha fuḽauru yo ṱanganyiswaho, vhurotho ha gurowu i ndi tshisima tshavhuḓi tsha fa i re na mbuyelo kha u gandisa zwiḽiwa nahone i nga thusa leme.

Ndi mukapu wa mavhele, ndi u takalela ngori u a furisa nahone na khetho yavhuḓi kha mutakalo, u shu, wa tou bika.

Ndo no vhuya nda ḽa vhuswa vhu bi .

Makhaha ndi zwiḽiwa zwihulwane kaliwa zwa vha zwiḽiwa zwa shumiswa u ita mukapu, zwoṱhe sa zwone na sa thungo na zwiṅwe zwiḽiwa, makha vhiliswa a ita mukapu wa sialala.

A thi a thu ḓiwana ndi khou lima gurowu yanga.

Ndi dzi ḽa nga, ndo a dudedza nga zwiṱuku.

Oats ndi zwiḽiwa zwine zwa ḽiwa nga matsheloni, oats ndi tshisima tshavhuḓi tsha fabiri kha zwiḽiwa zwine zwa nga thusa gandisa zwiḽiwa na u ṱuṱuwedza u pfha.

Kiwi ndi mutshelo une wa vha wa fushi, kiwi ndi beri yo pfhumaho nga na lukanda lwa buraweni lu sa vhona, ṋama ya muvhala mudala u penya.

Ndi shumisa apuḽa kha u ita dzhusi, nda ḓiitela dzhusi yanga, ndi shumisa kha zwo pfhi muesli.

U fanela u ṱanzwa mutshelo zwavhuḓi fhasi ha mafhuri a ya elela wa kona u omisa nga dzi dza khishini, u fanela u fhaṱa mitshelo, zwipiḓa zwivhili u bvisa mbeu nga hune a ngaho nga thuso ya lufhanga, u fanela u khwaṱhi, maswiri dzine dza vha uri dzo fhamba, nga hafu kha ngilasi uri hu so, u sokou bvisa mbeu dzo selaho.

Mbudzi nga maanḓa dza tshaka dza a dzi bveledza dzudzu ḽa vhuimo ha nnṱha ha vhukuma kha zwa u ita zwiambaro.

Tshanduko ya kilima i kwama vhukuma u bveliwa nga u kwama mveledziso ya vhulimi, tsireledzo na u dzika ha sisiṱeme dza zwiḽiwa. Hezwi zwi katela kha mufhiso na mvula, u engedzea ha zwiwo zwa mu kalulaho na u shandukiswa ha u bvelela ha zwikhokhowanzhi. Mafheleloni hezwi zwithu zwi nga ita uri hu fhungudzee ha mbuyelo ya zwimela, u fhungudze pfhushi ya zwiḽiwa na u thithisea ha kha zwiḽiwa.

Zwiitea zwa mutsho zwo kalulaho sa vhukuma vhuṱumani ha vhuendi. Zwa ita uri hu ya zwiḽiwa na u gonya ha mitengo zwine zwa fheleledza ya zwiḽiwa. U thithiswa nḓisedzo nga maanḓa ha hwala zwibveledzwa zwa vhulimi tshikhala, zwi nga fhungudza u wanala na u ḓurea ha zwiḽiwa vhathu vhane vha vha vha uri vho no vha.

U ṱanganedza maitele a vhulimi, u ṱuṱuwedza thekinoḽodzhi hu u itela u lima nga na nḓivho dzine dza ṱuṱuwedzwa nga data na u khwinisa dza u vhulunga u phurosesa.

Zwitshavha zwapo kanzhi zwi naho na zwiitea zwa mutsho wo kalulaho zwo fhira u zwine zwa nga vha zwa ndeme vhukuma kha u khwinisa modeḽe dza kiḽima na tsedzuluso dza khombo ya kiḽima, i yapo i thusa u topola vhushaya tsireledzo ho khetheaho tshitshavha.

U lenga u phaḓaladzwa ha zwiḽiwa nga tshifhinga tsha to dza kilima zwi nga ṋaṋisa u gonya ha mitengo ya zwiḽiwa na u fhungudza, nga maanḓa kha vhathu vha re khomboni.

U sa tsireledzea ha zwiliwa zwi tshi khou ṱuṱuwa kwama vhukuma mutakalo wa tshitshavha zwine zwa ita uri hu vhe na pfhushi, u engedzea ha u vha khomboni kha malwadze kale wa muhumbulo.

Tshanduko ya kilima i khou ṋaṋisa vhukuma u shaya pfhudzunguwane khomboni nga u thithisa mveledziso ya zwiḽiwa na tswikelelo, vhafumakadzi na vhana nga nḓila i si ya.

U sika nyimele dzavhuḓi dza uri zwi kone u bvelela na nga u thithisa mveledziso ya zwiḽiwa na sisiṱeme.

U khwaṱhisa nethe dza tsireledzo ya matshilisano, u khwinisa na u zwi renga, u ṱuṱuwedza pfhunzo ya pfushi na u ṱuṱuwedza u .

Tshanduko ya kilima i kwama vhukuma mutakalo wa muhumbulo na vharengi nga kha u engedzea hu sa tsireledzea ha zwithithisi zwi tshimbilelanaho na.

Hezwi zwi vha hone ngauri zwimela zwi ya fhindula ine ya vha uri ndi nnzhi nga u bveledza kha vhanzhi u fana na swigiri, zwi tshi kho shumisa pfhushi dzine dza nga phurotheini ha si .

Tshanduko dza mufhiso, mvula zwiitea zwa mutsho wo kalulaho zwi kwama mbuyelo ya zwimela, zwifuwi zwifuwo na u vhuria, zwino zwa fheleledza zwo fhungudza u wanala ha.

Kha mithenga nga murahu ha musi zwiṋoni zwono ṱhukhuliwai vha a zwi shumisa u fuwa ngaho zwo dzi khuhu vhaṅwe vha mbo ḓi ita manyoro ngadzo.

Zwi nga dzhia mi minete ya fumi. U sumbedza uri mushumo wo itiwa zwavhuḓi ndi musi malofha a si tsha bvesa na u raya isa tsha raya raya.

Ndi mbo ḓi ṱanzwa nga muṋo u tshi fhedza wa vhea nga ngomu firidzhini.

Vhaṅwe vha mbo ḓi lu dzhia vha lu omisa vha kono u ita zwiambaro ngalwo.

U mbo ḓi shela nṱha ha khuhu nahone a so ngo vha khou fhisesa ngori a nga fhisesai ṋama dzi mbo ḓibva.

Vhaṅwe vha mboḓi a vhea fhasi hune ha rothola kana vha panga nga ngomu firidzhi.

Mutakalo musi hu tshi khou vhulaiwa khuhu u thogomelwa nga u thivhela tshikavhadzo, nga u kunakisa na u kunakisa nga nḓila yo khwaṱhaho. U langa vhupo nga mavhone o teaho na u bvisa maḓi, u langa mutakalo wa zwinoni na u zwi fara u itela u fhungudza malwadze na mathukhwi na u shumisa mutakalo wa muthu nga eṱhe wo khwaṱhaho kha vhashumi vhoṱhe.

Ee hu na miraḓo ya tshitshavha ine yavha na vhutsila ha u ṱanzwa lukanda kana mushumo wa mukumba.

Vhavenḓa vha dovha vha thoma vhatukana kha zwa u lu zwima zwine zwa sumbedza uri vhukoni vhune ha vha uri vhu tshimbilelana na u lugisela zwipuka zwine zwavha uri zwo zwimiwa, hu kateliwa na u bvisa lukanda. Ndi tshipiḓa tsha pfunzo ya mvelele yavho.

Tshifhinga tshine tsho khetheaho tsha mvelele tsha uri hu ṱhavhiwe zwiṋoni zwinzhi ndi nga khirisimasi.

Kha vhupo vhune ndabva khavho vha ṱhukhula khuhu nga zwanḓa. Nḓila ine nda vhona i khwine ndi u shumisa mutshini u itela vhathu vhane vha shavha khuhu.

Ee, huna muthu ane a rengisa mukumba wa zwifuwo u mbo ḓi ita magiḽafu nga mukumba wa zwifuwo.

U ita tshipiḓa tsha u thoma ubva kha mulenzhe wa murahu u ya kha flank wa kona u tsa phanḓa ha mukulo u itela u bvisa thendo ine ya shuma kha u tomola tshitumbu. Nga murahu ha musi wo no lenga tshifuwo u fanela u ṱharamudza nga muronwane u mona na milenzhe, zwanḓa na milenzhe u itela u bvisa lukanda. Lukanda lu ya kona u ṱhavhiwa kana lwa kokodziwa fhasi kha tshitumbu hu tshi khou shavhiwa u kwamana na ṋama u swika lukanda lwoṱhe lu tshi bviswa.

Kha vhupo ha bulasi ṱhukhu maitele a u hama a katela u hama kholomo nga zwanḓa kana nga mutshini luvhili nga ḓuvha kha ḓaka ḽo kunaho kana fhethu hune ha hamiwa hone u vhona uri madamu o a kholomo a ya ṱanzwiwa wa na madamu a ya ṱanzwiwa hu sathu nambatedzwa.

Ee nda thusa u ṱhukhula khuhu. Yo vha i tshenzhemo i konḓaho vhukuma nga uri khuhu ndi a ndi a i shavha na malofha ndi a shavha, ndi a tata.

Hai a thi thu vhuya nda vhona kana u shela mulenzhe kha u vhulaiwa ha zwifuwo.

Vha shumisa lufhanga lune lwavha uri lwo ṱhavha, lu ne lwa vha uri lwo ṱamba lu ya shumiswa u tharamudza ṱhoho, u ṱharamudza ṱhiratshea na tsinga dza .

U fhisa tshitumbu kha temperature yo tsireledzeaho zwi tshi thivhelwa nga u ṱharamudza ha u thoma ha vha zwipiḓa zwihulwane, u ṱharamudza ha vhuvhili kha zwipiḓa zwiṱuku zwa u rengisa na u fhedzisela u isa phanḓa na u engedza ndeme u fana na u fhodza kana u bvisa fola u itela u engedza vhutshilo ha tshi tshelefu na u sika zwibveledzwa zwo khetheaho.

U khwiṋisa mutakalo nga u fhungudza tshikavhadzo i vhonalaho, ndi tshipikwa tshihulwane nga mannḓa kha vhupo ha mahayani.

U sa kulumaga zwavhuḓi na u ṱhogomela mitshini ya u hama zwi nga ḓisa zwitzhili kha mafhi.

U tshikafhadzwa nga zwitzhili u fana na salmonella na campylobacter na u kavhiwa nga zwitzhili nga mannḓa flu zwine zwa nga vhanga vhulwadze vhu bvaho kha zwiḽiwa kana mafhungo a u fema ane na nga a thivhela nga tshifhinga tshoṱhe, ni ṱambe zwanḓa zwaṋu zwavhuḓi nga tshisibe na maḓi lwa mithethe i sa fhiri ho twenty phanḓa na nga murahu ha musi no fara khuhu i songo ṱanganyiswaho.

Vhafuwi vha vha na vhalimi vha vha na khaedu dzo fhambana fhambanaho nga tshifhinga tsha u vhulaya zwifuwo zwine zwa vha uri ndi zwihulwane.

Vhalimi vha sedzana na khaedu dzine dzanga khombo dza muvhili ubva kha tshifuwo tshihulwane sa kholomo tshine tsha nga vha na khombo sa u rwa, u pwayashekanya kana u kandekanya zwine zwa nga ita uri vha huvhale vhukuma kana vha fe.

U ṱamba zwanḓa na u ambara magiḽafu o kunaho o kaṋekisa na u ṱanzwa maḓamu musi u sa athu u hama, u ṱhogomela zwi tshimiswa zwa u hama na dzi phiḽa zwo kunaho, u ṋetshedza vhupo ho kunaho ha u dzula zwifuwo na u shumisa maitele o teaho a u fara na u vhulunga maḓi.

U ṱamba zwanḓa na u ambara magiḽafu, u kanukisa na u ṱanzwa maḓamu musi u sathu hama, u ṱhogomela zwishumiswa zwa u hama na dzi phiḽa zwo kunaho, u ṋetshedza vhupo ho kunaho ha u dzula zwifuwo na u shumisa maitele o teaho a u fara na u vhulunga mafhi.

Vhashumi vha fanela u gudiswa nga nḓila dza u fara nga nḓila ya vha ya vhuthu u itela u fhungudza mutsiko kha zwifuwo.

U fanela u pfesesa anathome ya tshifuwo uri tshi kono u tshimbila kha misipha, marambo na miraḓo u tshi khou ita zwipiḓa zwo teaho u itela u eledza, u tshinyadza lukanda kana tshitumbu.